Ke nagana gore mo dikolong tsa mo motseng o ke dulang mo go one, ba tshwanetse bana ba simolole go tshameka rugby ka gonne bana ba na le bokgoni mo go yone ebile ba e rata.

Motshameko o tshamekiwang thata mo motseng o ke dulang mo go one, ke bolo ya maoto le bolo ya matsogo. Nna ke rata bolo ya matsogo ka gonne ke nagana gore ke e tshameka sentle ebile ke a e itse.

Go botlhokwa thata go nna le metshameko e e farologaneng kwa dikolong ka gonne ke gore bana ba simololang teng go bona se ba se kgonang le se ba se se kgoneng, ebile e ka rotloetsa ngwana gore a e rate thata motshameko oo.

Ga gona motshameko ope o ke sa o rateng ka gonne ke nagana motshameko o mongwe le o mongwe o na le tsela ya teng e e siameng ebile o botlhokwa.

Go nna le seabe mo motshamekong go botlhokwa thata ka gonne o tla itekanela, ebile o ithute go berekisana le batho ka Sekgowa re e bitsa team work.

Go botlhokwa thata gore bašwa ba tshameke ka gonne go tshameka go ka ba ntsha mo go diriseng diritibatsi le go ima ba sa ntse ba le bannyenyane, ebile e ba ruta tirisanommogo go tshela le batho ba bangwe le go rata batho.

Go tshameka go thusa bašwa ka go tokafatsa botsogo jwa pelo le madi, go tokafatsa mmele le go tokafatsa tlhaloganyo kgotsa maikutlo le go tiisa marapo le mesifa.

Motho ga a sa batle go reka data e tlhwatlhwa a ka reka data ya bosigo ha e le gore motho o o tlhoka data fela bosigo.

Motshameko wa inthanete o ke o itseng ke tshotlo ya madi kgotsa gambling. Kotsi ya teng ke ga motho a tsaya a simolola go rekisa dilo mo ntlong kgotsa dilo tsa gagwe a di rekisa gore a kgone go tshameka kgotsa motho wa teng a simolola go utswa kapo a tsaya madi a gage otlhe a a tsenya mo motshamekong oo.

Go ya ka nna metshameko ya ko dithabeng kgotsa ko dikgweng, le ya ko di-park-eng e a tshwana ka gonne e dira selo se le sengwe mo mmeleng.

Ga gona motshameko ope wa kwa ntle o nkileng ka rata go o tshameka ka gonne nna sale ke rata go tshameka bolo ya matsogo.

Mo dikolong go tshwanetse go nna le metshameko e farologaneng gore bašwa ba kgone go tshameka yone yotlhe ba bone gore ke o feng o ba o kgonang thata ebile ba o rata.

Gantsi batho ba ko magaeng ga ba kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne ga ba na bo di-data le di-Wi-Fi ke se'o se dirang gore ba sa kgona ba sa ithuta.

Gantsi batho ba ba tshameka metshameko ya ileketeroniki ba dula ba le mo di-screen-ing tsa bone. Mme ga nke ba bua le batho, ga nke ba ikatisa, ga nke ba tswela kwa ntle ka gonne se ba batlang go se bona fela ba se dira ke go fenya, ba tshamekela fela go fenya ebile ga e a siama le for tlhaloganyo ya bone kgotsa dikelello tsa bone.

Setlhopha sa rona sa kerikete sa Aforika Borwa se dira sentle le thata ka gonne ba dula ba falola ha ba tshameka le boditšhabatšhaba.

Motshameko o ke o ratang go ne yanong ke motshameko wa rugby ka gonne Aforika Borwa e dula e falola, e na le dijara e falola ebile.

Metshameko e na le dikgaisano tse di tseneletseng o ka tshamekang ke ya maoto kgotsa bolo ya maoto, ke bosiki basketball , ke boxing di ntwa tsa matsogo, ke tennis, rugby kgotsa ball-o ya matsogo.

Go simolola tshingwana mo lapeng ke selo se o ka ikentshang bodutu ka sone mme ga o tlhoke go itse thata ka tshimo. Se o ka se dirang ke go batlisisa ka go lema ebile tshwanetse o rate tlhago ebile o nna le lerato ka go lema.

Ka gonne bana ga ba tshwane, metshameko e ka kgona go farologanya bana. Go na le bana ba ba ratang metshameko e go tabogisang, e e le gore e batla o le matlhagatlhaga mme go na le metshameko e e sa batleng motho matlhagatlhaga. Mme ke yone metshameko e e ka kgonang go farologanya bana gore ngwana ke ngwana a mofuta mang kgotsa mošwa ke mošwa wa mofuta mang.